Amabhusta angconywana ngoba ukuvikelwa kwemigomo yokuqala kwehla ngokuhamba kwesikhathi. Kubantu abadala abasegcupheni enkulu yokugula kabi, amabhusta asiza ukuqinisa amasosha omzimba ukuze bavikelwe kangcono kwi-COVID-19 nasezinhlotsheni ezintsha ezivelayo.

Izimbangela zingaba ukugaya kabi ikhambi, ukutheleleka, izikelemu noma ukudla okungahambi kahle nomzimba wengane. Ukusebenzisa ikhambi kuphela kungafihla inkinga yangempela. Kungcono ukuyisa ingane kudokotela ukuze kutholakale imbangela eqondile futhi kutholwe ukwelashwa okufanele.

Ngingalalela ngobuhlakani ngingakhethi ngikhuthaze ukuzethemba nokuhlonipha, ngigweme ukwahlulela futhi ngidale imithetho eqondile yokuxhumana. Ngiphinde ngokunikeza ukwesekwa okuqhubekayo futhi ngimkhuthaze ukuba aqhubeke nokukwebelana ngenhlonipho nokuqonda.

Amadoda angabhekana nokucindezeleka nemizwelo ngendlela enempilo ngokukhuluma nomngani noma udokotela, ukuzivocavoca umzimba, ukulala kahle, ukudla okunempilo nokuthola isikhathi sokuphumula. Ukwenza izinto abazijabulelayo, futhi ukuvuma imizwa yabo kuyasiza kakhulu ekwehliseni ingcindezi.

Kungasetshenziswa izingxoxo emphakathini, imihlangano yokwebelana ngolwazi, izinhlelo zakumabonakude noma umsakazo, kanye nezincwadi ezilula, ukuhlanganisa ochwepheshe bemithi yesintu nabezokwelapha ukuze bachaze izinzuzo zombili ngendlela ecacile nephumelelayo.

Abashayeli babuye bashayele noma bedakiwe. Izimoto zisuke zingekho esimeni esihle sokuba emgaqweni. Uma umgwaqo umanzi emva kokuba kunethile izimoto ziyashiblika emgwaqeni.

Imikhankaso efana noMovember ikhuthaza amadoda ukuthi akhulume ngezempilo yengqondo ngokuphula izinkolelo zokuthi amadoda akufanele abonise ubuthakathaka. Isebenzisa imikhiqizo yokuxhumana, izindaba zangempela nezingxoxo ukuze yakhe indawo ephephile, nenesizotha yokuxoxa ngezinkinga. Ngaleyo ndlela kuncishiswe ihlazo.

Abasebenzi bezempilo badlala indima ebalulekile ngokunikeza ulwazi olucacile nolunembile, ukuphendula imibuzo nokudambisa ukukhathazeka kwabantu ukuze bakhuthaze ukwethenjwa nokwamukelwa komgomo.

Okulindelwe ngumphakathi ngobudoda, njengokuthi amadoda kufanele aqine angakhombisi imizwa kwehlisa ukuzimisela kwawo ukufuna usizo. Lokhu kuholela ekucwasweni nase kuzithuleni, ikakhulukazi uma bebhekene nokusebenzisa kabi izidakamizwa. Ukufinyelela okulinganiselwe enakekelweni kwandisa inkinga.

Ngingaqala ngokuhlola ukuphefumula kwengane, inhliziyo nomqondo, ngibheke amanxeba obuso, izandla nomzimba wonke. Uma ukuphefumula kunzima noma imithambo yegazi ithambile, ngingacela usizo oluphuthumayo noma ngiqale i-CPR uma kudingeka, ngingagcina ingane iphephile futhi inganyakazi ngiyihambise esibhedlela ngokushesha.

Lokhu kukhuphula ingcindezi kubasebenzi, kunciphisa ikhono labo lokuphatha izimo eziphuthumayo futhi kubeka izimpilo zeziguli engozini.

Cha, ukugquma ngezinkambi zesintu akunakungena esikhundleni sokwelashwa kwezifo ezimbi zokuphefumula. Kungasiza ukuthoba izimpawu, njengokukhwehlela noma ukuphefumula kanzima kodwa akwelaphi imbangela. Izifo ezimbi zidinga usizo lwezokwelapha olunembile, njenge-antibiotic noma ezinye izindlela zesimanje.

Abafundi bafunda amakhono okufuywa kokudla, njengokutshala, ukunakekela izitshalo, ukusebenza imithombo yemvelo ngendlela efanele, ukusebenza ngokubambisana nokuthatha umthwalo wemfanelo wokuzilimela.

Yebo, kubalulekile ukuthi abantu abadala bagonywe ngoba lokho kubasiza ukuvikela ezifweni ezinzima, kunciphisa ukusabalala kwezifo emphakathini futhi kugcina impilo yabo isesimeni esihle.

Ngingaxhumana nabo ngokuthola izinombolo zocingo zabo ngokubuza ingane, ukuhlola izincwadi zezikole noma ukuxhumana nabasebenzi besikole abanayo imininingwane yokuxhumana.

Ngokuthenga ngezinkontileka ezinkulu, ukunikela ngemithi, ukusungula izinhlelo zokuhlinzeka okuqhubekayo kanye nokuxhasa ngezabelo zezimali, ukuze kuqinisekiswe ukuthi imithi iyatholakala njalo.

Indlala yehlisa amandla engqondo yenza izingane zingakwazi ukugxila futhi kwehlisa ukusebenza kwazo ezifundweni. Lokhu kuvimbela ukufunda kahle nokuthuthuka kwazo esikoleni.

Imithi yesintu igxile ekwelapheni umzimba nomoya ngamakha, imithi, nezinsila. Kanti imithi yesimanje isebenzisa izindlela zesayensi ukuthola imbangela yokungazali bese inikeza ukwelashwa kwezokwelapha. Kokubili kungase kusebenze ngokuhlanganyela uma kusetshenziswa ngendlela efanele.